Ho ya ka pono ya ka ha ena ba etsetsa molemo hobane ba bapala ka tjhelete e nyane ba bapala ka tjheleteng ngata le hape ho ho dula o ntso o etsa ntho e le ngwe. Ha ho thuse hobane tlamehile o batla mosebetsi.

Ke tlo mo kopa hore a re thuse ka lebala la dipapadi. Hore batho ba tsubang dithethefatsi ba di tlohele ba kgone hore ba itshwarele ka ntho eo eleng hore ba etsa potsong ya ka ke tlo mo botsa ka hore wa bona hore setjhaba se ya feela ke dithethefatsi tsena tse ba di tsebang hobane ha batle ho thusa ka hore ho etsetsa sebaka sa dipapadi

Eya, nka kenya lebitso la hae reference-ng ya ka hobane ke phetse le yena nako e telele a nruta bolo ho tloha ntse ke tla ke hola le nou ha se ke le moholo o ntsa nthusa.

Ke tlo buwa le ena hantle ke mo jwetse hore ha ka bapala dipapadi a ikwetlisa ha na loose-a mmele wa hae le haebaneng o ya ditameneng tlamehile a ikwetlise.

O ka di tshireletsa ka hore re tlaleha ha re qetile ho di sebedisa re di phuthe kaofela re tsamaye ka tsona le hore o mashodu ao re a se ka diutswa ke hore re tlamehile re ba thabise re ba kgotsofatse re etse ntho e leng hore ya ba thabisa hore ba se ke ba qetelletse ba utswitse dintho tsa dipapadi.

Ka matsatsi a ka a phomolo ke ke rate hore ke ye lebaleng la dipapadi ke tshwere bolo ya ka. Ha ke fihla pele ke ya matha pele ha ke qeta ho matha ke bapala bolo ke ra ya ra ya ka e raya. Ha ke qetile ho e raya ko ikotlolla ka di-exercise hape.

Hore bana ba tlohele ho bapala di-game di founung ke tlo ba eletsa ka hore ba ye sebakeng sa dipapadi ba lo bapala sports sa bona se leng hore ba se batla ebile ba se thabela di dipotso dingata moo di fapane. Re na le netball, rena le basketball, re na le tennis, re nang le rugby, re na le bolo, ba ka ikgethela moo hore ba tlohele di-game founung.

Ntho e thabisang ka di-game tseno ke hore e thibela bana hore ba se ke ba tsuba dithethefatsi ba se ke ba iphumana ba bitsuwe ke batho tseleng ba se ke ba iphumana ba hore ba thetsana ho bona hore ba ye ditameneng. Jwale ha o na le PS Five eo o tlo kgona hore o dula o ikwalletse ka tlung o bapala di-game tseo.

Haebe le hore o batla ho kenela dipapadi tseo o tla tlameha hore a ikamanye le ngwana wa ka. Ba dule ba e ya gym-ng ba gym bale babedi mono matsatsing ana ba kgone ho mmona hore o tsebe ho bapala bona ba tsebe hore ba mo ke dipampiring tsa bona ebe ba mamela.

Ke tlo ema hanyane ke shebe hore na ke kgona hore ke bapale eng hape e ka tswelang molemo hobane e ya rona ha e sa bapale ebile ba se ba nyahame ke coach wa bona o jele tjhelete. Ke tlo ema hanyane haebaneng ke sa fumane moo ke bapalang ke tlo mo rekisetsa tsona ka makgolo a mabedi.

Batswadi ba ka nka le kopa hore re ntsheng tjhelete re tla tsaneng re kopane ntsheng re tsebe ho rekela bana bana. Dibolo tse ngata ba tsebe ho bapala hobane ke talente ya habo bona eo.

Thatohatsi ya sehlopha se ke se ratang ke hore Bafana Bafana. Bafana Bafana team e leng hore ke ya naha ya rona ya bapala ya win-a jwale ka tse ding batho ba bang ba etsa naha tsa bona.